Ilamule sithelo esimila esihlahleni. Sithelo esirondo nofana esindulungu esisarulana ngokombala, amanye a-orentji ngokombala. Ilamule linepilo tle. Begodu limnandi linamanzi.

Amagama weenthelo ezivela ebusika ezihlanu. Lokuthoma li-apula. Isithelo sokuthoma li-apula, isithelo sesibili lipiyeri. Isithelo sesibili lipiyeri. Isithelo sesithathu li-orentji. Li-orentji. Isithelo sesine lilamuni. Lilamuni. Isithelo sesihlanu libhanana. Isithelo sesihlanu libhanana. Iinthelo ezivela ebusika ezihlanu li-apula, lipiyeri, libhanana, lilemoni nofana ilamune ne-orentji.

Iinthelo ezibovu ngokombala, sokuthoma li-apula elibovu. Li-apula elibovu, okulandelako likhabe. Likhabe, elilandelako yitamati, Itamati okulandelako mrubheyi, mrubheyi. Okulandelako strubheri, sitrubheri nofana istrubheri. Iinthelo ezibovu ezilandelako ezihlanu yistrubheri, mrubheyi, likhabe, li-apula elibovu.

Amakghono-kufundwa afana nokutjala, nokuvuna, nokutjheja ifuyo, amakghono-fundwa afana nokusebenzisa imitjhini neentregere ukuze abomma nabo bangene kezokulima.

Abantu ekufanele bakhuthaze abomma bonyana bazibandakanye kwezokulima bomma abanye abakhona ekulimeni. Abantu kufanele bakhuthaze abomma bomma abanye abakhona ekulimeni, abanye kufanele kube bobaba abakwaziko ukulima bakhuthaze abomma laba abafuna ukuzibandakanya ekulimeni. Abomma kufanele bakhuthazwe bomma abanye nabobaba abalimako ngaleso sikhathi.

Isithelo engisithandako sithelo esibizwa bonyana li-apula. Isithelo lesi ngiso engisithandako sibizwa bonyana li-apula. Ngisithanda ngombana singenza ngizizwe ngidle ukudla okunepilo tle. nangiqeda ukulidla ngombana kwalona i-apula linomsoqo begodu liqakathekile bonyana silidle ngombana linokudla esikutlhogako ngaphakathi komzimba yethu.

Ngiqabanga bonyana mkhumbulo omuhle khulu loyo wokobana abentwana bahlale badla iinthelo qobe lilanga. Ngitjho lokhu ngesibindi ngombana ngiyazi bona abantwana basakhula ye-keke imizimba yabo isadinga bonyana irhelejwe kukudla abantwana abakudlako bonyana umntwana akhulu kuhle. Akhule anomsoqo akhule umzimbakhe uqinile, akhule anakho koke ukudla emzimbeni ekufanele kube khona kuze avikeleke akhule amntwana onobujamo obulungileko. Kuqakathekile bonyana abentwana bahlale badla iinthelo mihla namalanga nofana qobe lilanga ukwenzela bonyana babe namandla bakhule msinya begodu bavikeleke nemagulweni angalinga ukubangena.

Iye amatjhuguluko wobujamo bezulu ngiwo enza bonyana emadamini amanzi aphele nofana aphele msinyana nokhunye okwenzekako ngesibanga sobujamo bezulu. Amanzi alele phezu kobujamo bezulu ukuloko akhona emadamini. Kufana njengalokha izulu nalina khulu amanzi aba manengi. Ilanga nalitjhisa khulu kungabi nezulu amanzi ayoma emadamini, ye-ke ke lokho kutjho bonyana amanzi atjhugululwa bujamo bezulu kuze abekhona nofana ome amadamu. Amadamu atjhugululwa bujamo bezulu bonyana kube namanzi edamini nofana angabikhona.

Abantu kufanele bathome bathenge imigqomu lapho bazokuthela khona amanzi, bonge ngawo begodu bawabeke ngakhona amanzi bazawasebenzisa nabawatlhogako ngaphakathi kwemigqomu. Kwesibili abantu abayekele ukuthelelela utjani ngamanzi la wokusela, abantu kunokuthi benze njalo abathathe amanzi bawafake ngaphakathi kwamatanka amakhulu la ahlaza kube ngiwo amanzi abawasebenzisako ukuthelelela utjani babo nofana iingadi zabo ngawo. Abantu bangalinga bonyana bathenge iintankakazi ezikulu lezi ezihlaza ukwenzela bonyana bahlale banamanzi begodu ongeke ngokuthi bawathele ngaphakathi kwamatanka la amakhulu ahlaza, bahlale banamanzi.

Kufanele uthinte abantu bezeminyango yokutjala, begodu nalaba bezeminyango wezebhoduluko, bonyana bakurhelebhe ngesehlakalo esikuhlaseleko, nawe ukghone ukubuya emandleni ukwazi ukuragela phambili nokutjala.

Kungabangelwa bonyana awukakhangisi bonyana uyathengisa nofana uzokuthengisa emalangeni ezako, ngombana uzokuvuna, nofana awunabo abantu abazokukhangisela bonyana bakwazi ukuthi bakuthengisele izinto zakho, nofana iintjalo zakho.

Ethengwa khulu siphila esibovu.

Akubhali ndawo iSewula Afrika iyazitjalela ikoroni, begodu indawo yangeTjingalanga Kapa ngiyo ekulu eSewula Afrika etjala ikoroni.

Iye, ngisayibona eentolo.

Ziinarha ezinganayo ipuphu nofana isiphila, zinarha ezinjalo ezifana njenge United States.

Iye, liqiniso abantu abakerega e-ZCC, badla umratha wamabele kwaphela.

Kufanele ulinde isikhathi sakhona, sokutjala ikoroni ungayitjali kwaphela noma kunini.

Nange singatlhayela kuzokufanele bonyana, isiphila singaphumi eSewula Afrika. Siberegiswe ngaphe eSewula Afrika bonyana, abantu beSewula Afrika kudle bona ntanzi, ngaphambi kokobana sithathe siswe ngaphandle siyokuthengiswa.

Kufanele uthome ukhangise, begodu akhulumisane nabantu abaphethe iintolo ezikulu, bonyana ufuna ukusebenzisana nabo, nofana ufuna ukurhwebelana nabo isiphila, bese bona basithengise, nofana basiphendule basenze ipuphu.

Kunamakampani amakhulu athengisa imbewu yamalamune, kunabosomaplasi abathengisa imbewu yamalamune, ungathoma kibo ubone bonyana bayakunikela na.

Nawungavakatjhela iindawo ezisemaplasini ngale ngeLimpopo nofana ngePumalanga, lapha balima khona ama-apula abovu, ungawathola ngamanani aphasi, kosele uye emaplasini ingasi esitolo.

Ngisutha khulu.

Afumaneka lula ama-avakhado ngemzina, ngombana imizi nemizi inesihlahla sakhona.

Kutjho bonyana awazi kuhle, begodu nawe awuwanakekeli kuhle. Kufanele uwanakekele kuhle, uwahlabe iin-injection zabodorhodere ezenza bonyana iinkomo nofana amakonyana ahlale alungile. Uwadlise kuhle, begodu ahlale endaweni ehlwengileko asele namanzi.

Mina ngithi iminyaka elungileko minyaka yobudala emine, ngombana ikomo lapho vane seyiqinile, begodu inyama yakhona nayo iqinile.

Iye inyama leyo ingaba yingozi ebantwini, ingabangela abantu amagulo, ngombana iinkomo ezihlala elokitjhini vele nazidla ezaleni, zidla nezinto ezingakalungi, ezingaba yitjhefu ebantwini, njengeem-plastic nofana amabhlege nokhunye okungakalungi.

Zinikele amanzi amanengi, uzinikele notjani.

Ikomo ehlatjiwe ngesikhuwa ifa msinyana, kufana njengalokha nayisesilarheni, isikwa ihloko ihloko yakhona iphuma msinya, begodu akubi neengazi ezithulukako ezithulukela phasi, ikomo isajama njengalokha esaphila. Kuthi ngendlela yesintu, ikomo ithatha isikhathi ukufa, begodu kuba neengazi ezinengi ezithulukako zithulukela phasi, kungakho kungafani.

Iye, ngikho lokho okwenza, bonyana inyama yakhona ibe nepilo.

Iye kesinye isikhathi kuyenzeka bonyana umuntu othile nakahlabe ikomo inyama yakhona iloko inyakaza, iloko ingajami tsi! njengekomo efileko, bese kunabanye godu athi nakayihlabileko inyama yakhona ingasanyakaza ife tu! kungenzeki litho.

Iye kuqakathekile ngombana iinkomo nazisendaweni eyi-one zizinengi, zingalwa ziphule isibaya ziphunyurhe.

Iindawo lezo zombili bangazithenga ngobunengi, khulukhulu ngeenkhati zengoma ebusika.

Athengisele abantu abasemabhutjhara.

Iye, inyama yekomo leyo ingathengiseka.

Iye, godu nakunjalo zona zidla ngenakekelo.

Awa godu akukafaneli bonyana ziphiwe ukudla ebusuku nemini. Iinkomo zinamathumbu amabili, ziyakghona ukuzidlisa zona ebusuku, lokha abantu nabaleleko. Nemini bese ziyaphuma zokudla, yeke-ke akukafaneli bonyana uziphe ubusuku nemini.

Lokhu kubangelwa kukobana i-bhonsmara yikomo eyabhridwako yabhridwa ma-scientist, yeke-ke nangendlela ingakhona angeze yafana nezinye iinkomo, inyama yakhona izokuhluka, kungakho bathi inyama yakhona ikghadza msinya.

Kufanele omunye nomunye umhlobo ube nesibaya sawo, nange uziqarha kufanele uqarhe ngomnqopho othile.

Awa, godu ukuthi zikhwele elorini nofana zilusiwe akuwenzi umehluko.

Ayikho edlula enye, kodwana zihlukile zona, ziindlela ezimbili ezingafaniko, zokunakekela iinkomo. Isibonelo nawukuzithatha uzikhambisa amalanga amade, bewuzidlise, bewuzibuyise lokho kuzenza bonyana zihlale ziqinile, zihlale zilungile bonyana inyama yakhona ibe rerhe. Kuthi lezi eziphiwa ukudla zisesibayeni sazo nofana zisendaweni yazo, nazo zinendlela yayo yokukhula, ngombana azikajwayeli ukukhamba ye-ke ziba zikulu ngokomzimba nanginganamala

Ngingathatha iinkomo lezo, nofana amakonyana ngizenze bonyana zibelethane godu, zikhulise ezinye. Kuthi ngemva kwalapho, ngenze into elungileko bonyana iinkomo zami kube ziinkomo ezikghona ukudliwa babantu.

Banengi abodorhodere beenlwana ongasebenzisana nabo bonyana kwenziwe iinkomo zakho, inyama yakhona ingaphathisi abantu amathumbu. Ungathathi udorhodere munye uthembele kuye, kodwana iba nabanenganyana ukwenzela bonyana nange omunye angatholakali, omunye akghone ukuza ukuzokurhelebha.

Ezinye ungazithengisa zinemikhaza njalo, nofana ulindalinde kancani, uzihlambise uzithele iinhlahla, bese uzithengise muva, ukwenzela bonyana bangasoli bonyana inyam yakho nofana iinkomo zakho zinemikhazi eminengi.

Iinkomo zakho zise amahlandlana amanenganyana edibhini, amahlandlana amahlanu mhlamunye ngonyaka, ukwenzela bonyana inyama yakho ihlale irerhe ilungile.

Awa ikomo ungayifuyela nanoma kukuphi, okufanele bonyana ukwenza kukobana uyiphe ukudla idle isuthe, begodu uyiphi namanzi. Uyihlabe ngemijovo ukwenzela bonyana ingabi namagulo, ikghone ukudliwa babantu.

Kuzwakala ngasuthi uyarhaba, nange ufuna ukulumulisa ikonyana ibisi, kufanele ulilumulise mhlamunye nayineenyanga ezisithandathu nofana ezilikhomba.

Iye lokho kuzenza bonyana zonde, zibe sibaga ngombana uzisenga kabili ngelanga, awuzinikeli ithuba lokobana zizalise amabele, bonyana kube nebisi elinengi.

Benzela bonyana bakghone ukuzikhomba, bakghone nokutjho bonyana ngezakabani begodu zingangani, zingalahlekelani.

Iye, banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha ngombana nangabe bebangazi bengekhe bakghone ukuhlala emaplasini bebaliqale nofana balibulunge iplasi labo.

Abantu abahlala ngekhaya nofana ngakithi bayatjala, bazitjalela bona begodu namanzi bayazongela. Isomiso abasiboni ngobunengi, sengiloyo naloyo.

Abalimi kufanele bazilungiselele mhlazana umtjhiso ungena, bawonge amanzi, bawonge nayo yoke into ezobarhelebha nofana ibasize ukuthi bakwazi ukujamelana nesikhathi somtjhiso.

Eqinisweni, abazuzi ngokulinganako emnothweni welizwe. Lokhu kungombana kusese nezinto ezenzekako amakhamphani amakhulu nofana ebantwini abaphethe umnotho, basabandlululana ngokombala, ngokobulili ngitjho nangokwekolo.

Angivumi ngokupheleleko yeke-ke ngizakuthi akusilo iqiniso ngombana banengi abalimi eSewula Afrika abalima iinkomo kodwana nazo iinkomo ziyetjiwa iye, emaplasini nofana emizini kodwana akusizo ezigcwele eenlarheni. Ezikhona eenlarheni zihlangane, ngizo ezetjiweko nezithengiweko.

Lokhu kwenziwa ngombana abantu abanayo imitjhini yokomisa inyama yeke-ke indlela elula yemvelo yokuthi uthathe inyama uyiphose phezulu nofana ayagise esihlahleni ukuthi iphophe iingazi.

Utjwala besintu akusibo utjwala bawoke umuntu ngombana abubaphathi ngendlela efanako begodu nabo abantu ababuboni ngendlela efanako. Mina anginawo umraro nabo.

Lokhu kubangelwa kukobana iinkukhu ziinlwana ezihlala hlangana nabantu kuthi lezi iingalikuni neenciliba ngizo ezihlala ehlathini yeke-ke iinkukhu lezi, iinyonezi kufanele zikhambe zokuzunywa ntanzi ngaphambi kobana zithengiswe kanti ikukhu uyakghona ukuyithenga isese lidzinyani, uyikhulise uyenze ikukhu ibemtjhini.

Lokhu kungabangelwa kukobana isimo somnotho naso ngiso nofana ubujamo bomnotho ngibo obutjhoko bonyana ikukhu fanele ibize nofana njani ngombana ikukhu yona igcwele eSewula Afrika nofana ngithi elizweni lethu yeke-ke into eyenza bonyana idure nofana ibize kukobana umnotho uthini, intengo yepetroli.

Awa, angivumi. Kuhlekuhle umuntu kufanele yena azirhelebhe nofana azisize bonyana angene emkhakheni wezokulima, kuthi urhulumende yena afike abanikele iinsetjenziswa ezingconywana kunalezi athome ngazo yeke-ke urhulumende nakangathi unikela abantu imali nofana iinsetjenziswa zokuthi bathome imisebenzi, abantu angeze bakwenza lokho.

Ikomo neembuzi sitjhebo begodu ziinlwana ezithengisekako begodu ziinlwana ezisetjenziswa khulu emphakathini wabantu abanzima. Abantu abanengi bayakwazi ukuthi bathenge ikomo ukuyokwenza umnyanya nofana bathenge imbuzi bayokwenza umnyanya yeke-ke abantu abazithengisako kungakho bazithengisa ngobunengi begodu kungakho abantu bathanda ukuzifuya ngombana kuzizinto ezizintjhebo begodu ziyathengiseka.

Iinhlahla zefuyo kanengi azitholakali emakhaya ngombana zitholakala eendaweni ezikude begodu abantu abazenzako abazithengisi eendaweni ezinengi ezisemakhaya, bazithengisa emadorobheni.

Endabeni leyo, kuya ngokuthi umniniplasi wamhlokho uyavuma na nofana uyala bonyana nizokunande niza nizokuphahla ngombana nakangabe uyala, anganitjela bonyana thathani amathuna nikhambeni nawo. Lokho kusemandleni wakhe ngombana iplasi sele kungelakhe akusese ngelabantu bokuthoma.

Abanye bakhona iye, bayaya kodwana abanye kuyenzeka bonyana bangayi.

Imvu ungathatha uboya babo nofana isikhumba, wenze ingubo nofana amawula godu ungabuya uyithathe imvu uyenze isitjhebo godu ungabuya uyithengise nofana uzibeke zibezinengi, zibelethane kuthi zibe yifuyo ongayithengisa ngobunengi uthole imali.

Umsebenzi wamabele kukobana kwenziwe ngawo izinto ezinepilo njengama-Weetbix, njengomratha o-brown, njengomdoko o-brown namarhewu.

Ngokubona kwami, kufanele babhadalwe ngeveke.

Mina ngibona banikelwa ngokufaneleko begodu nangokwaneleko.

Isiphila siyinto esetjenziswa yiSewula Afrika nephasi loke yeke-ke nasiyitjalako vane sivuma bonyana namanye amazwe akghone ukuyithenga kithi, kanti nawayithenga kithi azoyithenga ngemali ephezulu bese nathi sithole imali. Kuthi nathi eSewula Afrika siyenze ipuphu, senze nakho koke esikghona ukuyenza khona ukusenza sona isiphila, ukwenzela bonyana nathi sisithenge bese iSewula Afrika nayo ibenemali.

Afumaneka lula khulu ngombana nabomakhelwana banawo.

Amadamu asiza iinlwana ngokuthi kubenamanzi amanengi, iinlwana zikghone ukusela zoke ngasikhathi sinye.

Awa, akhenge khengibone iimfundo ezinjalo nofana eziqalene nokuthi kuhlinzwa njani kodwana zikhona iimfundo ze-agriculture nezihlanganisa iinlwana nezihlanganisa iinlwana, zikhona iimfundo ezinjalo, ingasi godu zokuhlinza.

Ngokuya ngami, kufanele kibe mnikazi weplasi ngombana nguye owaziko bonyana kufanele kwenziweni eplasini lakhe, bemNyango wezabaSebenzi bona bangangena njengabantu abazokuvikela abasebenzi ekugcilazweni mnikazi weplasi.

Ngokubona kwami, ngicabanga bonyana sikhumba sakhona nokuthi izimvu ziinlwana ezimnandi nawuziphekileko, bayazithatha bayozithengisele abantu eenlarheni bathathe imali.

Isiphila asimili kizo zoke iindawo ephasini, simila endaweni ezithile njengeSewula Afrika.

Iye, kungakghonakala nangabe amanzi lawo nawo manengi ngaphasi.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi.

Iye, ngingakufundela ukulima.

Iye, ngokubona kwami anele ngombana banengi abantu abatjha abasekundleli yokulima, nabomma.

Ngokubona kwami, awa, awakaneli. Sekunguloyo naloyo owaziko bonyana ubujamo bezulu buyokujama njani.

Aqakatheke khulu ngombana ayakwazi ukusiza umuntu obekangazi ngento, amfundise yona msinyazana ukudlula incwadi.

Kufanele zidle utjani neentjalo ezilahliweko nofana ezingasetjenziswako babantu.

Umrorho wehlobo, umrorho webusika nembuya.

Kufanele baziswe bonyana abantu abalimako baletha muphi umthelela ephasini nofana emphakathini nange bangeza bonyana umthelela wabantu bamaplasi nofana abantu abalimako mkhulu kangangani, bangaba nekareko yokungena hlangana nofana yokungena emkhakheni.

Ukufundiswa ngokutjala kabanzi begodu nokunikelwa iinsetjenziswa eziphilileko nezaneleko ukukwenza bonyana ukghone ukuragela phambili nawusakhasako.

Ngokubona kwami, baphila ngaphasi kobujamo obudisi ngombana nangiqalileko mina ngelihlo lami, ngibona ngasuthi kubabantu abagqilaziweko kodwana banendima ekulu ephasini.